Ukukhamba ngebhesi ukobana imali ebhadalwako ebhesini yincani, kunale yeteksini. Begodu nawukhamba ngebhesi ukhamba kamnandi khulu, ibhesi ayigijimi khulu njengeenteksi.

Imiphakathi nofana iindawo ezitlhagako zikhandela i-Uber ne-Bolt ukuthi zingangeni. Kungombana bawisa umnotho wamateksi namkha weembhesi. Begodu imali ebhadalwa eembolithini ne-ubheni yinengi khulu, ukudlula imali ebhadalwa eenteksini neembhesi.

Amabizo wokudlala amanye bathi ukhona, uSbharhuza omunye kukhona uMtjhagana ngombana ibala lakhe limnyama. Omunye ubizwa ngokuthi nguMjigimi ngombana iteksi ayireyako ihlala igijima njalo.

Iintjhijilo abatjhayeli beembesi abahlangabezana nazo, kukobana batjhayela iimbhesi ezingakafaneli ukuthi zibe sendleleni. Namkha iimbhesi ezingakalungi. Ezinye iintjhijilo abahlangabezana nazo kulokha nababanjwa ikunzi.

Isibalo samathraga aphula umthetho endleleni i-N one zinengi khulu. Ngombana abantu bamathraga, abasakwazi ukUberegisa amarobodo endleleni. Umuntu ureya adlule irobodo libomvu linjalo, ngilokho okubanga iingozi. Kungombana i-N one inamarobodo ngenye into leyo eyenza bona kube neengozi.

Intengo yeembaseli iwaphethe kumbi khulu amabubulo weembhesi ezikhamba ibanga elide, ngombana intengo yanamhlanjesi iphezulu khulu yeembaseli.

Ngiyibona iyihle khulu into yokuthi amarenge kufanele abe nomtjhini wokuhlola abosomatekisi bona abarhamuli na. Kungombana abosomatekisi banamhlanjesi bayakuthanda ukurhamula begodu umuntu nakarhamulileko kugcina sekuba neengozi eendleleni.

Urhulumende angenza bona abantu abareya ama-Bolt, bangene eendaweni la bangavunyeleki khona ukuthi bangene. Kungombana bavinjwa bosomatekisi kufana nama-mall intwezinjalo.

Iye, abatjhayeli beembhesi babaphatha kuhle abakhweli babo. Ngombana bayakwazi ukumlinda umuntu nakasagijimako endleleni ayokubamba ibhesi. Namkha umuntu umtjhayeli webhesi nakaziko ukuthi ubani akekho, uyakwazi ukubuza abanye abatjhayeli ukuthi uphi, namhlanjesi uzibani.

Iye, kuyasebenza khulu ukuthi, iimbesi zibe nomzila wazo zizodwa eendleleni zemadorobheni. Ngombana ibhesi ikhamba ngendlela yayo akufani neteksi, ayikwazi ukugijima khulu njengeenteksi.

Imithetho efanele ilandelwe mumuntu onerhwebo le-Uber nofana i-Bolt, kukobana angakhambi eendaweni engakafaneli ukuthi akhambe kiyo. Enye into ukobana azi ukuthi kungabi kwenzele umuntu iskhweli i-discount. Njengoba mina ngiphethe ematjhumi amabili wamaranda i-Uber namkha i-Bolt ibiza amatjhumi amathathu wamaranda.

umtjhayeli wethraga nakaphethe iimpahla eziyingozi khulu ubaphephisa njani abatjhayeli abanye abangeqadi kwakhe ngokuthi ubanikela indawana yabo angatjhidelani nabo khulu, angatjhidelani neenkoloyana ezisemaqadi kwakhe nokuthi akhambe ngesipidi esifaneleko.

Iye, ayasiza khulu amakhemere afakwe ngaphakathi kwamathraga. Ngombana akakafaneli ukuthi umtjhayeli akhweze omunye umuntu, amdobhe endleleni. Namkha enzela ukuthi nangabe kunengozi endleleni, kubonakale ukuthi ngubani, ebekangasisendaweni ererhe nakwenzeka ingozi.

Iye, iimbesi zikhamba ngefanelo kuzo zoke iindawo ezinabakhweli bazo.

Intengo yokukhwela ibhesi, ikhutjhulwa kungombana kusuke kubujamo.

Nasikhamba ngamateksi sihlala siphatheke kumbi khulu. Ngombana sihlale singazi ukuthi ingozi izakuvela nini, ngombana abosomateksi namkha abatjhayeli bamateksi batjhayela ngebelo eliphezulu khulu. Sigcine singasazi bona sithini, begodu bagcina sebakhamba endaweni engakafaneli ukuthi bakhambe kiyo endleleni.

Into engenziwa batjhayeli beenkoloyi, kukobana balandele imithetho ebekiweko endleleni namatshwayo akhona endleleni.

Akukakaphephi ukuthi umtjhayeli wethraga atjhayele ibanga elide, anganamunye umtjhayeli amukezana naye. Namkha kufanele babe babili namkha bathathu. Kungombana omunye akwazi ukuphumula endleleni, omunye akwazi naye ukuthi atjhayele nakasekaphumulile.

Kukatelelekile bona iindlela ezikhamba iimbhesi zifakwe iskontiri, ibhesi ayikghoni ukukhamba endleleni enethuli igrabula.

Ubujamo bebhesi bunomthelelo omumbi khulu nangabe izulu limbi, benza ukuthi iimphaphamtjhini zingakghoni ukukhamba ibanga

Awa, akukakalungi lokho, ngombana intengo namkha iinthelo ze-South Africa, zeSewula Afrika nazikhuphukako nazo akakafaneli, ukuthi balwisa nezinye iimphakathi zeenthuthi iinkampani zeenthutho. Ngombana enye nenye ikampani yeenthuthi, ibeka inani layo lemali eliyibizayo, eliyibizako ukuthutha abantu.

Ubudisi obandise ukuqalana nabantu abakhamba ngeembesi, lokha nabaseendaweni lapho iimbesi zibathatha khona. Kukobana ibhesi ingafiki ngeskhathi, namkha kube nomtjhayeli weteksi ofika athathe abathathe athathe abakhweli beembhesi ngemali ekufanele ngabe babhadala ngayo ebhesini.

Iye, ibhesi nayifike ngesikhathi endaweni ethatha khona abathuthi, namkha abakhweli bayo iyakwazi ukufika ngeskhathi la kufanele khona yehlise khona abakhweli beendaweni zemakhaya.

Urhulumende angasiza bona, kube nendawo la kuhlala khona ama-Uber. Akwazi ukuthatha abantu, njengeteksi renke yama-Uber yodwa.

Awa abatjhayeli, abatjhayeli ngebelo elifaneleko endleleni. Batjhayela ngebelo eliphezulu khulu.

Iye, liqiniso bona amathraga kufuze angalayitjhi umthwalo, namkha iimpahla ezidluleleko. Kungombana lokho kungabanga ingozi ekulu, yenzela ukuthi ithraga ikghone ukukhamba endleleni. Umthwalo nawumnengi ayikghoni ukhamba ngezinge efanele ikhambe ngayo.

Iye, iinkampani zeembesi zibatjheja ngokwaneleko iinkhweli zabo. Ngombana ibhesi nangabe ayisisezingeni lokuthi ikhambe endleleni iyakhitjhwa endleleni. Namkha nangabe kukhona okwenzekako ngeembhesini, abantu abatjhayela iimbhesi, namkha iinkampani zeembesi ziyatjho ebantwini abakhamba ngeembhesi, bona kuneenkinga ezikhona ngeembhesini.

Okuhlukumezako ngokhamba ngebhesi ngamalanga wokuya emsebenzini kukobana ibhesi angakwazi ukubamba isikhathi sokufika endaweni ekufanele ifike kiso namkha yiingozi ezivelako endleleni.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganaskontiri kukobana igcina yenza ithuli elingena ngebhesini, likhohlelise abantu.

Ukusiza ukwenza indlela namkha umzila wazo zodwa iimbhesi yedrobheni kusiza ngokuthi iimbhesi zikwazi ukukhamba zibambe isikhathi ekufanele zifike ngaso endaweni yokuhlisa abantu, enye into, ngokobana ibhesi ayisabi semjejeni omnengi neenkoloyi ezincani namateksi.

Lokha nangiphathekileko ngikhamba ngebhesi ngiyamtjela umtjhayeli webhesi bonyana ngiphathekile akwazi ukujama endleleni ngizikhulule.

Unobangela wokuthi kukhuphuke imali yokukhwela ibhesi kukobana intengo yepetroli nayikhuphukako nommnotho weSewula Afrika nayo ibhesi kufanele ikhuphule imali yokukhwela benzele ukuthi bakwazi ukwenza izinto ekufanele bazenze ngemali ebayitholako.

Iinkoloyi ezizijameleko zikwazi ukukuthatha ehegeni bezikubuyise ehegeni, iinkoloyi zomphakathi aziwenzi umthetho ngendlela efaneleko.

Intengo yeembaseli iwathinta njani amahlelo wokukhamba nanyana wamavakatjho womndeni wami kulokha abantu beembhesi namkha beenkoloyana bakhuphukise imali yokukhwela lokho kubangela bona singakwazi ukuya emavakatjhweni nomndenami nenye into kukobana, abantu ekusuke sikhwele kibo namkha iteksi esikhwele kiyo u-driver angakwazi namkha umtjhayeli angakwazi ukuthenga ipetroli ngesikhathi, egcine sekajamile endleleni nekoloyi engana-petrol kungombana lokho kwenziwa bonyana iimbaseli zibiza khulu.

Abatjhayeli beenkoloyi bathinteka lokha nabalahlekelwa yimali njenjengemali ekufanele isize imindenabo, kugcina sekuthengwa ngayo ipetroli, neyefundo yabantwanababo, ungakwazi ukufinyelela emberegweni namkha emsebenzini, ukwehla kwenzuzo.

Kulungile bona urhulumende alawule intengo yeembaseli ngombana urhulumende wenza kubengcono lokha nakalawula intengo yeembaseli, nakanganikela abantu balawule intengo yeembaseli, iimbaseli ngeze ezenza imali ngendlela efaneleko namkha nababeregi nabo or namkha abasebenzi ngekhe basakwazi ukurhola imali ekufanele

Iinzuzo ikhona lokha nawuberegisa namkha usebenzisa iinkoloyi ezincani ezizijameleko, inzuzo kungaba ukutjhaphuluka lokha nawukhamba ngayo, ukufika ngesikhathi esifaneleko endaweni ofuna kiyo, ukuphuthuma kwesimo ezifana nalokha nakufanele kube nento oyenzako ngesikhathi leso.

Lokha umuntu nakathenga ikoloyi etja kufanele abenemali enengi yokuthi athenge ikoloyi, kuneendleko efanele azibhadele eziqalane nekoloyi, okufana ne-insurance yekoloyi lokha nayenze ingozi, ezinye izinto okufana nokuthela ipetroli.

Abantu bangonga ipetroli lokha nabaya emisebenzini akhambe ngekoloyi yinye ezinye zisale ekhaya namkha baberegise ibhesi ngoba imali yebhesi ayisiyinengi njengemali yeteksi okunye kungaba kukuthi babe ne-staff transport, i-staff transport yikoloyi namkha yiteksi ethutha abantu ibase emiberegweni ibuye balande ngantambama.

Intengo yeembaseli ithinta intengo yokudla lokha nakukhanjiswa namkha ku-imphothwa namkha ku-exporter ukudla intengo yokudla nayo iyakhuphuka nangabe intengo yeembaseli iyakhuphuka.